U amba ngoho thi muthu wo ṱalelesa na tv, ndi vhona u nga ri zwithu zwo no ḓalesa zwi amba zwori thi vhoni ungari huna zwithu zwinzhi, outside of hezwo zwenda zwi mention ndi ndanga zwi amba. Vhunzhi ha zwithu zwine ra lilela zwone ndi zwezwo vhe vha zwi amba zwezwi zwa dzi tshelede na safe mara zwiṅwe vho ndi vhona u nga ri ndi platform yavhuḓi nga maanḓa.

Ha ano maḓuvha zwithu zwinzhi zwa mishumo na zwikoloni, zwi ṱoḓa uri u kone u vha na WiFi zwi amba zwori uvha na free WiFi zwi thusa vhathu vhanzhi. Ngori zwithu zwinzhi na knowledge nnzhi i hone kha inthanethe, ende usina WiFi kana u sina data ya enough ya wa nga soko explore unga si ḓivhe zwithu zwinzhi, zwithu zwinzhi zwine nda zwiḓivha nazwino zwivha zwi kha WiFi nazwino mushumoni nda kho ita zwino WiFi, so zwi thusa nga maanḓa zwi thusa nga maanḓa knowledge knowledge and education.

Athi vhoni zwi u affect in a good way ngauri, u tshikoloni sa muthu are kha maṱariki kana mini huna zwithu zwinzhi wane uri wo funḓedziwa tshikoloni wa wana u si khou zwi pfhesesa zwavhuḓi zwi amba zwori u na WiFi uya kona uya hayani wa setsha zwavhuḓi uri no hezwi zwithu zwi amba mini kana zwithu zwi amba mini. Wa kona u ḓivha wa funḓedzavho iwe muṋe u tshi swika tshikoloni matshelo, ndi iwe wane wanga zama u funḓedza vhaṅwe vhathu and uvha u khou ḓivha zwithu zwinzhi, so nṋe muhumbuloni wanga ndi vhona ungari zwi affect kha nḓila ya nga nḓila ya positive.

Ndi vhona unga ri utou amba ngoho tshithu tshithihi nda nga tshi improve ndi tshelede ye nda i badela ndi vhona ungari ri badelesa tshelede nnzhi, outside of mbadelo athi vhoni ungari ndi zwithu zwine ringa zwi tshentsha ngori already dzi tshaneḽe ndi nnzhi nnzhi u nga si dzi fhedze kana u nga si add dziṅwe zwino ndi vhona ungari tshithu tsho no ri dinesa u amba ngoho ndi ndi mbadelo.

Ee ndi i ṅwe nḓila, ngori vhathu vhanzhi vha tshiya mushumoni kana vha tshi vhuya mishumoni vha vha vho thetshelesa radiyo ngori a u koni u ṱalela u kha u khou reila. Zwi amba zwori tshiṅwe na tshiṅwe vhane vha tshi amba tsha re tshine tsha vha inifomativi kha radiyo, tshi vha tshi khou thusa vhathu uri vha kone u ḓivha uri hu khou itea mini. Namusi u kho reila vha kona uri u khou reila kha bada vha vhudze uri no kha heyi bada huna accident yene yo iteaho, so vhathu vha songo wara vha kho vhona zwithu zwi kho tshimbila slow mini na mini, so ndi vhona ungari radiyo ndi tshiṅwe tshithu tshi re na inifomesheni iṅwe nnzhi nga maanḓa and i a thusa.

Founu yanga yo thoma ya i thirty three ten, iṅwe founu isana phanḓa na murahu tshi tshi nga kona u tshinga ita kha kha heyo founu nga nnḓa kha ho founa, na u sedza mimesedzhi ndi u tamba game ya snake. Mara ubva fhethu utshi usa pfhesesi founu wa vhona uri founu ya zwino, ṋamusi husi founu khulwane i a kona u tamba game hetsho tsho ntakadza nga maanḓa, so ndi tshi vhona founu dza zwino compare to dza kale rono yesa kule.

Zwa tshi tsha nga zwi improve ndi entertainment wane wa vha wane wa experience hezwi utshi kho ndi tshone tshithu tshithihi tshine tshanga affect tea nga hezwo zwithu, athivhoni unga ri tshihone tshiṅwe besides entertainment. Tshane tsha nga affect ea kana u improve a nga ngori ndi na WiFi ngori WiFi a i gidimisi goloi u ṱavhanya musi, a i thusi goloi u tshimbila zwavhuḓi musi.

Ee tshiṅwe tshifhinga wa wana u kho ṱoḓa u amba na muthu kana u khou nyanga thuso nga tshithu kana u kho nyaga u wana muthu uri au thuse a ḓa au dzhie ende wa wana uri uri hone ahuna public WiFi kana i hone mara i khou balelwa u khonetha. Wa wana uri maybe ṱhamusi founu yanga i tsini no no tsima, ndi na five minetse uri ndi khonethe ndi kone u sendela hoyo muthu location, nga hetsho tshifhinga i khou balelwa u kho mmbudza zwiṅwe zwithu ndi khou balelwa u khonetha, zwi a bora nga maanḓa.

Ee ritshe vhaṱuku thi mimuvi minzhi ro i vhonesa nga satheḽaithi tv, muvi une nda u humbulesa ndi tshe muṱuku ndi karate kid nda tshe muṱuku nga maanḓa zwi tshi no takadza. Ndi tshi u tama uri ndi nga na ndi nga kona ulwa nga karate ndi wone muvi une nda u humbulesa ndi muṱuku ndi tshi vhona muvi wo thoma, ubva mahayani rikhoya tshikhuwani ndi lwo thoma rina tv ndi kho vhona muvi wane wa kho ntakadzesa.

Ee tshiṅwe tshifhinga wa wana uri i khou balelwa u wana siginaḽa mara tshifhinga tshinzhi ndi u to ntsha garaṱa wa i phumula, wa i vhusedzela wa risiṱaṱa wa vhona uri zwi khou tshimbilisa hani, tshifhinga tshinzhi ndi zwone zwithu zwenda tshi zwiitaho ende zwi tshi thusa.

Ee ndina mungana huna tshikolo tshihulwane hune nda dzula hone, ndi mungana wa radiyo presenter, kha hetsho tshiṱitshi tsha radiyo tsha hune nda dzula hone. So hoyo mungana wanga u shuma radiyo siṱesheni ende ndi presenter kha tshiṱitshi tsha local.

Ee huna zwithu zwinzhi ndo no zwi respond laho zwa mishumo zwine vha zwi amba kha radiyo, mara athi zwino vhathu vhane vha vha kho thetshelesa ndi vhanzhi, ende vha wana uri vha khou ṱoḓa vhathu vha twendi, vhathu vha kho thetshelesaho ndi vhathu vho swikisa vha five thousand. Zwamba zwori vhathu vha kho ḓo apuḽaya nga vhunzhi, ende uri u wane mushumo une waḓo advertise wa hanefho zwi a konḓa ngori vhathu vhavha vhanzhi vha kho apuḽayaho.

Uto ya wa kona u vha founela, vhathu vhane vha vhane vha i wana khavho or sevisi vhathu vhane heyo sevisi ya vhathu vhane vha khou shumisa khayo wa kona uvha founela wavha vhudza uri thaidzo ndi mini kana thaidzo ndi mini vha kone u lugisa.

Zwi thusa ngori vhathu vhanzhi vha thetshelesa nyambo kana vha pfhesesa nyambo yavho u fhira tshiṅwe na tshiṅwe, so zwi amba zwori kharali hezwi zwithu zwi kho shumisa nyambo ya hone. Zwi amba zwori uri muthu a pfhesese kana a kone u shumisa heyo product, zwivha zwi zwithu zwa simple nga maanḓa ngori vha vha vha khou shumisa nyamba ya havho, zwi amba zwori a kone u pfhesesa uri u shumisa hani kana hu kho itea mini zwivha zwithu zwa simple.

Ee ndi ngazwi hezwo ndi a zwi tendela, ndi vhona unga arali zwi kho tea uvha zwo to ralo, ngauri nga hetsho tshifhinga rire khatsho shangoni WiFi na zwithu zwa so ndi zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa. Ndi vhona u ngari iṅwe na iṅwe nnḓu i tea u vha i na WiFi ya othomethikhi, hune uri vha a kona u badela ya vha i khou shuma kana mini kana mini, ngori zwa zwino ndi zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ndi zwithu zwa vhuṱhogwa ṱhogwa ṱhogwa nga mannḓa, tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa tshi ṱoḓa wa kona utshi wana, ende u kho ṱoḓa thusa nga zwa tshikolo u a kona ui wana.

Ndi funa zwiṅwe na zwiṅwe mara muvi ndane nda ngari ndi anḓanesa nawo ndi action, ndi muthu wa venḓa ndi anḓana na nndwa, not uri ndi funa urwa vhathu mara zwithu zwa dzi nndwa zwia ntakadza sa vhavenḓa vhanzhi. So kharali ndi khou ṱalela ndi nga ṱalela comedy kana action, zwa dzi nndwa ndi dzone zwine nda zwi funa nga maanḓa kharali hu action hayi ndi vha ndi khou i takalela.